Smartphone ke founu e bohlale. Hona founong moo re kgona ho fumana ditaba lefatshe ka bophara, di kgona ho thusa le bana ba sekolo hore ba kgone ho etsa ditaba tsa bona tsa sekolo.

Hangata ke be ntse ke sheba dintho tsa sekolo. Ke shebella difilimi tse tse rutang ka bophelo, le difilimi tse tse tshosang, le difilimi tse tshehisang. Ke di shebella ke le mong, nakong e nngwe ke di shebella le bakgotsi ba ka nakong e ngwe ke di shebella le mme wa ka.

Ke lekotse ka bongata ba bana ba ileng ba ya hona Wi-Fi-eng moo. Ho bontsha ba tshwere di-phone ho bontsha hore ba hack-ile Wi-Fi-ya. Jwale ke ile ka founela ba sepolesa hore ba e tlile ho thusa ka taba ena ya Wi-Fi hobane neng neng e etsa botsotsi.

Wi-Fi-ya ke ntho ya bohlokwa haholo maphelong a rona. E sebetsa haholo ha o na le TV, smart TV, smart phone hore o kgone ho shebella tsa lefatshe ka bophara. Mona Wi-Fi-eng moo e bontsha hore lefatshe le bobebe haholo. Ka ntle ho Wi-Fi-ya lefatshe ha le be bobebe hobane ho tlameha o reka data mehla ena le mehla ena. Mara wa fa yona e o thusa hore o dule o shebile dintho tsa lefatshe ka bophara. O e reka ha nngwe kgweding.

Ee, mo ke dulang hona le Wi-Fi e sebetsa hantle haholo, ho ba ke kgona ho bona melaetsa e potlakileng. Le hona ke kgona ho sheba dintho tsa sekolo. Network-e ya teng ha e kgaowe ho ba e pela hae. E nthusa haholo dinthong tsa bohlokwa, le dinthong tse tatileng.

Tjhe, ho na le tseo e leng nnete, ho na le tseo e seng nnete.

Hore taba ee e tjhintjhuwe, ke hore ho fediswe social media bana ba kgone ho ho ithuta ka tsa bophelo, e seng tsa bophelo bo sa lokang. Hobane internet-eng moo ho na le dintho tse loreng ha di ya loka ho hang for maphelo a rona, ka hoo ha di ka di ya fediswa, tsohle di tla loka bophelong ho mpe ho kene tsenana tse nang le, le information-e e bohlokoa maphelong a rona.

Ee, ba fana ka pampitshana mono ya hore na Wi-Fi-ya na e sebetsa jwang? hore o kgone ho kenya data and-e kgone ho sebedisa Wi-Fi-ya nepo.

Nkgono bophelo ba di-phone tsa sejwalejwale di bonolo hampe haholo. Ho ba o kgona ho ba na le marangrang hona moo o bone tsohle tse etsahalang tsa lefatshe. Le ha o batla ho founela motho ya hole o kgona ho etsa video call o ntano mo bona.

Ee, ho bohlokwa haholo ho lefa di internet-e tse loreng di bontsha dintho ka bophara hobane ha di le mahala. Batho ba ya di sebedisa ho fihlela di sa be molaong, ho fihlela re tenehela dintho tse tse ba di sebedisa hantle hampe.

Ntho e ke e etsang letsatsi le letsatsi ke ho shebella YouTube hore ke kgone ho etsa dintho tsa sekolo teng le ho shebella di-movie hore ke intshe bodutu teng, le ho sebedisa marangrang ho bua le batho ba hole be le horeng ke ba qetetse kgale.

Ke ikutlwa hampe haholo hobane ke rekile data, hore ke kgone ho ho reka mmino wa rona e ro o mamelang.

Ka nako tse ding ho sebedisa smart founu ho kotsi hobane o tla be o register-a ka dinomoro ya hao ya ID moo ba ka kgonang ho fumana dintlha tsa hao teng. Le ditjhelete tsa hao di ka di kgona ho jewa hona moo ka nako tse ding e kotsi haholo nthong tse kang tseo ho na le di app-e tse sa lokang ho hang.